Ngingaphakamisa abaculi be-kwaito abaningi yangakithi yaseZola. Abafana noMapapusi, oMzambiya kanye naye uZola. Lokhu ngikwenza ngenxa yokuthi kunabantu abadumile futhi kuyoba lula ukuba akwazi ukuqonda indawo nomculo wale ndawo esikuyo.

Amathuluzi ebhange aku-inthanethi enza ukuba kube lula kakhulu ukuba abantu bakwazi ukusebenzisa imali futhi bakwazi ukwenza izinto ezilula ezingenziwa ebhange. Ngokwesibonelo, kumane nje kusize ekuthenini kungachithi isikhathi yokuthi uye ebhange ngoqobo bayokusiza khona, ngoba uyakwazi ukubhadalela izinto ezithile ngayo i-inthanethi. Uyakwazi futhi ukuthumela imali ngezindlela ezihlukahlukene. Konke lokhu ikwenza nje uhlezi ekhaya kanti futhi kuphephile ngenxa yokuthi uwena kuphela okwaziyo ukuthi usebenzise izinto ezinjengama-password ukuze ukwazi ukwenza konke ofisa ukukwenza ngebhange lakho kwi-inthanethi.

Inselelo enkulu ukuthi abaningi abakwazi ukuthola imali ephelele ngalo mculo abawenzayo. Kuye kube nalabo ekuthiwa ngama-record label, baye bathathe noma bathole ingxenye ethile yemali yakho. Ngakho izinkundla zokusakaza umculo zingasiza ekutheni basiza abaculi ukuba babe abaculi abazimele, bangabi ngaphansi kwe-label ethile, futhi bangabi nabantu ababamanejayo ukuze bakwazi ukuthi konke abakwenzayo ngomculo wabo, kube okwenzuzo yabo futhi yonke imali abayenzayo ephathelene nomculo wabo ibe ngeyabo bodwa.

Okubaluleke kakhulu, ukuxhumana nebhange ukwazisa ibhange lakho okwenzekile. Okwesibili ukuqiniseka ukuthi ngishintsha izinto ezifana nama-password noma ama-pin ekhadi. Uma lokho kuqhubeka ngemva ukuxhumana nebhange, ngicela mhlawumbe ukuba livale i-internet banking yami okwamanje ize ixazululeke lenkinga.

Kuningi okungenziwa ukuze kuqikelelwe ukuba amadivayisi anemikhawulo yokuzivikela. Mhlawumbe kubalulekile-ke ukubhekisisa izinto ezinjengokuthi ngaso sonke isikhathi kudingeka kube nomuntu okwazi ukuthi abe i-protection noma isivikelo esithile ukuze la madivayisi angeqeli ngale emkhawulweni yokuzivikela. Okunye okungenzeka kube khona okubalulekile ukuqikelela ukuthi abantu bayakwazi ukuthi babe ngaphezulu kwalamadivayisi ukuze angakwazi ukuthi abe ngaphezu kwabantu.

Zingathuthukisa ngokuba sisuse lokho okuthiwa ama-bots kuzo izinkundla zokuxhumana, futhi zingaqinisekisa ukuthi bonke abantu abawasebenzisayo baphephile. Ngokususa futhi nezixhwanguxhwangu ezisebenzisa i-spam futhi kubalulekile ukuba basebenzise izinto okuthiwa o-verification process, ngokuqikelela ukuthi umuntu owakha iphrofayili kwezingosi zokuxhumana uyakufanelekela ukuthi abe khona, futhi uyakwazi ukutholakala ngokusebenzisa izinto ey'njengo-IP address tracking.

Ngingancoma ukuthi isebenzisa i-Wi-Fi, isebenzisa idatha, inesipeyisi esiningi futhi iyakwazi ukuthi ayisebenzise ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wesikolo neminye imisebenzi ehlukahlukene kanti futhi angakwazi noku-download-a noma iyiphi i-application afisa ukuyifaka. Kubalulekile ukumazisa ngale zinto ngoba cishe wonke umuntu unomakhalekhukhwini kungakhathaseki ukuthi umhlobo omdala noma lesi sasimanjemanje. Izinto ezibalulekile lezo umuntu ekufanele abe nazo kumakhalekhukhwini wakhe.

Kwaba nomthelela omkhulu kakhulu ngoba kwenza ukuba ukuxhumana kwabantu ababili kube lula kakhulu ngomakhalekhukhwini, futhi-ke umphumela kubathengi ukuthi abaningi basabela babona amathuba okuba bakwazi ukuthi nabo babe nababo omakhalekhukhwini bangasasebenzisi amafoni asendlini.

Engingakwenza kulokhu ukuthi uma kukhona umuntu noma abantu abasola ukuthi ngikhuthaze okungelona iqiniso, ngingabhekana nabo noma ngalesosimo ngokuthula okokuqala. Mese ngibeka ubufakazi obuvumelana neqiniso njengoba ngilazi iqiniso. Uma kukhona iphutha futhi engilenzile, ngingalivuma futhi ngililungise ngokushesha kubalulekile ukuthi ngiqhubeke ngibe umthombo othembekile. Ngakho ngingaqhubeka ngibhekisise imithombo ethembekile ukuze qiniseka ukuthi ulwazi engilikhiphile noma engilishilo lunembile. Ngingaphinde futhi ngisebenzele ekutheni ngingene ezingosini zokuxhumana ukuze ngikwazi ukwazisa abaningi ngalelo phutha elenzekile futhi ngilungise ukuze lo monakalo ungaphinde wenzeke.